Ba tlolwa ke di-E-mail-e tse di botlhokwa ka ntlha ya fa ba sa kgone go fitlhelela gonne ba sena data o fitlhela e le gore ba tlodile ke ditšhono tse di botlhokwa ga ba kgone go dira kopo ya tiro ka ntlha ya fa ba sa kgone go reka data.

Nna ke reka data ya ka one fifty, ke ya ten GB mo MTN e tsaya sebaka sa kgwedi mme ga e dule kgwedi tota fela ka gore e nnye thata mme ke yone fela e le goreng ke aforika ka gonne tlhwatlhwa ya teng e ko tlase mme ke dirisa thata e dirisa mo social media, E-mail, WhatsApp ke dirisa for dilo tse dintsi thata ke jaaka o bona fa e sa ntseye sebaka sa kgwedi.

Data e ke rekileng mo kgwedi e fitileng ke ya ten GB ya MTN ya one fifty mme e tshotse lebaka la dibeke di le pedi mme ke nagana gore fa motho a batla go reka data a lebelele tlhwatlhwa ya teng le gore ke data e kae le gore e ya go tsaya nako e kae le gore data e tla go e dirisetsa go dira eng le gore a o e tlhoka thata jalo.

E ka ntumedisang go oketsa e dirisa ke hundred GB ke rata fa e ka tsena ka 'tsatsi la ntlha la kgwedi.

Ke nagana gore e tlhophe fela gore o tsena mo dilong tse di leng botlhokwa jaaka di-E-mails, fa go ntse jalo go ka se tlolwe ke .

Data e ka tsela tse di farologaneng mme go ya ka gore o e rekileng o kae, fa o rekile mo bank account o dirisa yone oh SECD, fa o dial-a le fa o rekile kwa lebenkeleng o dirisa oh SECD wa dialer mme fa o rekile mo App-ong ya o e dirisang ba go tsenyeletsa yone fa o fetsa go tlhopha e e le gore le wena wa e batla.

Fa data ya ka e fedile pele ga nako fa ke nna le tšhelete ya go reka reka e nngwe kgotsa fa e le gore ke tlhoka go dira sengwe ka potlako ke kopa tsala ya me gore hotspot-e mme go ya ka nna gore data ya ka e nne bolokesegile ke go lebelela gore ke dirisetsa mo App-eng difeng le gore ke dirisa eng se se botlhokwa.

Mokgwa o ke o ratang ke reka data ke fa ke reka airtime ya madi e e leng goreng ke na le one ke ke e dialer ke dirisa oh SECD e le goreng nka bo e diriwa ke dineteweke o ke tlhopha data e leng goreng ke a tšhelete e le goreng ke rekile airtime ka one ka one mokgwa oo ke ka kgona go reka data e le goreng e ntekane ke a kgona go e dirisa nako e telele ke boloka le tšhelete e le gore nkabe ke sena yone.

Ke kgona go aroganya data ya ka le tsala ya me fa a le ko lefelong fa e le gore data ya ka e na le selekano sa be ke kgona go mo romelela e le goreng wa eo ka go dial-a oh SECD mo e le gore ke be ke e dirisa.

Ke nagana gore dithulaganyo tsa data di tlile go tlhabolola mo isagong di ya gore unlimited mme seno se tla re re ama jaaka re le bašwa ka gonne ga re data ka gonne e tlile go nna ka ditlhopho tse di ko godimo ga jaana botshelo bongwe le bongwe bo mo mafaratlhatlheng jaanong re tlile go salela morago ka dilo tse dintsi.

Ee, tiriso ya megala e botlhajana e siame ke go thusa ke baithuti ka gonne ga jaana sengwe le sengwe se mo difounung, di-video, mo di-YouTube-ong tsa go ruta bana ka di-subject tse di rileng jaanong ke nagana gore boithuti ba siame go dirisa difounu tse di botlhajana ba tla tsena ba searcher di past papers ba re ka sone ba tla ipaakanyetsa study so I think go dirisa founu gape baithuti bo siame.

Ke nagana gore tlhabologo ya thekenoloji go tswelela go nna AI e ama dithuto tsa thuto sediko golwane ka gore baithuti ba le bantsi ga ba batle go itirela jaanong ba tlile go sheba fela mo AI jaanong ba tle go nna botswa ga batle go ithutela eng ga batle go itse lemorago la course e ba e dirang jaanong AI ga jaana a 'ira thata jaanong bašwa ga ba tle go nna le knowledge ka se ba ithutelang so ke nagana gore ke go senya baithuti thata.

Thekenoloji ga jaana e fake, sengwe le sengwe ke AI, motho o kgona go dira gore o nna ko kae kgante ke AI, motho o kgona go scam gore o na le lefelo la tiro kgante ke AI botshelo ba ga jaana go ya ka maitemogelo a ka ga ise bone gonne re a scam-iwa, re a tsiediwa ke'ore there is a lot of fraud ga jaana.